Eyona nto yoyikisayo endakhe ndadibana nayo ndikhwele iteksi kukufumanisa into yokuba njengokuba iteksi ihamba ucango lokungena eteksini alivaleki. Kufuneka kube khona umntu ohlala olubambile, litsalwa ngentambo, uze ubambe intambo leyo ibe yiyo ebamba icango.

Ukuhamba ngenyawo xa usiya endaweni ekufutshane kuyancedisa kakhulu kuqoqosho lwemali kwaye luyawugcina umzimba usempilweni njengoko ukuhamba kulolunye uhlobo lokuzilolonga.

Sakha sathatha uhambo olumandi kakhulu nabahlobo bam sisingise eThekwini. Kwakumnandi kakhulu koloo hambo olo, sihambe simisa endleleni, sidanise sidlala umculo sihambe singena ezindaweni sitye. Lwalumnandi kakhulu uhambo olude ngemoto.

Urhulumente unazo iinzame azenzayo ukuqinisekisa ukuba abahambi ngeenyawo bahlale bekhuselekile njengokwakha imigaqwana yabahambi ngeenyawo ecaleni kwendlela kunye nezikhanyisi eziba phezulu ezipalini ukuqinisekisa ukuba abahambi ngeenyawo bahlala behamba endaweni ekhuselekileyo.

Owona mcelimngeni omkhulu kweyam ingingqi ngonootekisi okanye abo basebenza eziteksini abathi bavale indlela bevalela abantu ukuze bangasebenzisi ezinye iindlela ngaphandle kweetekisi zabo ezi ziserenkini.

Eyona nto eba ngumcelimngeni kubantu abadala ekuhambeni ngeteksi kukufumanisa into yokuba amathambo wabo awubavumeli ukuba baqabela eziteksini eziphezulu kwaye nezitulo zetekisi ziye zingabaphathi kakuhle njengoko baye baphathwe yimiqolo. Yeyona ngxaki umakhelwane wam aye ajongane nayo ke le.

Esona sizathu esibangela ukuba urhulumente agxininise ukuba iimoto zibe kwimeko efanelekileyo endleleni kungokuba imoto engekho semgangathweni onguwo iyingozi kulowo ohamba ngayo kunye nabanye abaqhubi abasendleleni abazihambelayo.

Ukuphatha iprem ube uzawusebenzisa isithuthi sikawonkewonke okanye iteksi ndibona ingengumbono omhle okanye olungileyo njengoko kunokubangela uxinano eteksini leyo uzawube ukhwele kuyo.

Ukusebenzisa ibhasi ngowona mbono omhle kakhulu njengoko iibhasi zona zingagcwali kakhulu kwaye amaxabiso webhasi ayafikeleleka kakhulu kunalawo weteksi. Kodwa kuthatha ixesha ukuyofika apho uya khona kodwa zibe zona zikhuselekile.

Ukusebenzisa imoto engekho semgangathweni okanye engagcinwanga emgangathweni wokuba sendleleni kuyingozi kakhulu kulowo oyisebenzisayo kunye nabanye abasebenzisi bendlela njengoko le moto inokuvalelwa yingxaki iphakathi endleleni, ingxaki efana nokuyeka kweziqhoboshi, nto leyo enokuchaphazela abasebenzisi bendlela bonke.

Xa uhamba endleleni kubalulekile ukuba uqaphele apho uhamba khona. Uqaphele nako konke okukungqongileyo endleleni ohamba kuyo. Xa uzawuwela indlela qinisekisa okokuba ubheka ekhohlo ubheke ekunene uphinde ubheke ekhohlo phambi kokuba uwele. Xa uhamba endleleni awubathethisi abantu ongabaziyo. Awuyithathi into oyinikwa ngumntu ongamaziyo kwaye awuhambi uye naphi na apho uthunywa khona ngumntu ongamaziyo okanye uyokuhlala endaweni ngaphandle kokuxelela abazali.

Ukutya okufunekayo nokulungele umzimba njengomntu ohamba indlela ende kukutya okuneziqhamo nemifuno njengoko oku kutya ukuhlala kugcina umzimba udlamkile. Ukongeza apho kufuneka kuhlale kukhona amanzi abandayo ukuze umntu angozeli endleleni, uhlale udlamkile.